Indlela yokwenza i-voice note ngoWhatsApp, uqale uvule ifowuni yakho kuWhatsApp, ucofe i-app yeWhatsApp kwifowuni yakho, ukhethe umntu ofuna ukumthumelela i-voice note. Cofa igama okanye ifoto yomntu ofuna ukumthumelela, jonga ezantsi ekoneni kwesikrini, kukho iqhosha le-micro phone. Cofa uze ubambe elo qhosha le-micro phone uthethe ngelixa ulibambile. Xa ugqibile ukhulule iqhosha kuze ithunyelwe i-voice note.

Iinkampani zee-cellphone zingathatha amanyathelo abalulekileyo ukuze abantu abathetha isiXhosa bakwazi ukusebenzisa imiyalelo yokuthetha ngefowuni. Ukuguqulela ulwimi lwesiXhosa kwizixhobo besebenzisana neekampani zechwepheshe uze bakwazi ukuqonda nokuziphendulela ngesiXhosa. Uqeqesho lwezixhobo zokumamela isiXhosa, ukuqokelela kunye nokuqeqesha ngedatha yesiXhosa.

Umsebenzi we-speech recognition efowunini kukuba ifowuni iyakwazi ukumamela amazwi omsebenzisi iwaguqulele kwimiyalelo okanye imibhalo, ukuze iqonde into umsebenzisi afuna ukuyenza.

Ngokoluvo lwam, abantu abaxhaphaza okanye abantlonta abanye kumajelo oncokola ngenxa yezizathu ezi ezininzi ezahlukeneyo kwaye ezinintsi zazo zihambelana nemvakalelo, imeko yokuphila okanye amandla abangazange babenawo phambili kokuba babe kwi-intanethi. Nazi ezona zizathu zixhaphakileyo kakhulu. Ukungabonani ubuso ngobuso, ukuziva benomsindo, inkanuko okanye ukungonwabi ebomini, ukufuna ukugqibela okanye amandla.

Xa ufumanisa ukuba idatha yakho ye-five gig sele iphelelwa lixesha nangona usashekelwe yi-four gig, ubunoziva uphoxekile, ucaphukile okanye udidekile. Kuba ibonakala ingekho semgangathweni into yokuba ungayisebenzisi ngokupheleleyo into oyihlawuleleyo.

Ndingamcebisa ndithi asebenzise i-VPN, loo nto imnceda ekubeni idatha yakhe idluliselwe ngendlela ekhuselekileyo. Ndiphinde ndimcebise ukuba akhusele isixhobo sakhe nge-anti virus efanelekileyo kwaye aqiniseke ukuba i-software yesixhobo sakhe uzihlaziya qho. Angangeni kwiiakhawunti ezifunana neebhanki okanye ezo zineenkcukacha zabucala. Ndiphinde ndimcebise ukuba avule kuphela iiwebhusayithi ezisemthethweni.